Nna go ya ka nna ga ise be ke pagama sefofane mme ke tla rata go pagama sefofane ka lengwe la matsatsi, nna jaaka ke le mo Aforika Borwa yana nka rata go ya mo lefatsheng ko nageng e nngwe e leng gore a o e gaufi le Aforika Borwa jaaka Mozambique.

Nna toro ya me ke go pagama sefofane ka lengwe la matsatsi ke ipone ke le ko godimo ga maru ke lebelela fatshe ke bona batho ekete ditshoswane nka rata go utlwa gore go ntse jang.

Ga ke itse go le gontsi ka fa motho a ile go pagama sefofane se ke se itseng ke gore o tshwanetse gore o nne le passport ya gore o kgone go tswa ka Aforika Borwa go tsena ko lefatsheng le lengwe ko nageng e nngwe jaaka go ya ko Nigeria, o tshwanetse o nne le ntho e le nngwe e bitswa ke visa, visa e tshwana le karata e e leng gore o tsenya madi mo teng gonne kwa Nigeria ga ba berekise di ranta jaaka rona ba berekisa madi a bona yanong jaanong eo e thusa go tsenya madi a gago a ka mo Aforika Borwa kamo mme ga o tsena ka kwa tlabe a fetogile e le madi a ka kwa Nigeria, fa o tsena le ko boemelafofane teng go na le ko o tshwanetse o isa merwolo ya gago teng ba kgone go e tlhola gore ga ya tshwara sepe tse e leng gore ga wa dumelelwa ko Nigeria.

Fa be toropo ya rona e santse e na le dibese nna ke ne ke rata go tsamaya ka dibese gonne dibese o dula monate mo gare ga bese o na le e poleke e leng gore e lekane wena o kgona go dula monate o kgona go robala monate ga o dule o pitlagane jaaka o pagame thekisi.

Ke na le dijara di le ntsi tota ke sa pagame bese ga ke sa itse le gore go dirisiwa dikarata dife ntho e ke e gopolang ke gore o ne o kgona go go reka karata ko kwa station-eng mme dilo tse e leng gore o tla kopana le tsone ke fa gore o latlhile karata ya gago ga o itse o e latlhile kae.

Seo se gore o nne mokgweetsi o o siameng wa bese ke gore fela o tshwanetse o fitlhe ko o emelang bese teng ka nako gonne bese eo ga e fetile e fetile o tla emela e nngwe e leng gore tla tla morago e leng gore e tlabe go tsenya morago ga nako e leng gore o tshwantse o bo fitlhile ka one ko tirong.

Fa go tla nna le strike badiri ba tlile go amana le kgang ena ka gonne dibese ga di ture go tshwana le ditekisi ga go tla nna le strike e sa dibese batho ba tlile go tshwanela ke gore ba patele madi a kwa godimo gore ba pagame ditekisi go ya kwa ditirong kgotsa bangwe ba ka se kae be ba kgona go ya ka gotlhelele gonne go na le batho ba e leng gore ba reka tekete ya bese for kgwedi yotlhe ga o tsena fela mo beseng ba bontsha tekete ya bone jaanong ga go tla nna le strike o ka tshwana ke gore ba ntshe madi mo dipateng tsa bone gape ba ilo go pagama taxi.

Lobaka la gore go nne le dibese di tsamaya ka nako gonne di dira gore ka nako re ileng ba itse gore go na le batho ba ba ntsi ba ba yang tirong kgotsa ba ba yang kae fa e le gore bese e kang ema ka dinao nna nka bona gore go le botoka gore ke pagame tekisi gore ke kgone go fitlha ko ke yang teng ka nako.

Nna go ya ka nna ga ise ke seiwe ke bese ka gonne fa o rekile tekete ya bese e a kwala gore teng bese tlile go tsamaya nako mang fa o le mo o tshwanetse o dire dilo tsa gago ka nako o itse ka nako e rileng o tshwanetse bo le kwa seteišeneng gore o kgone go fitlhelela bese e leng gore tshwanetse e go ise ko wena o tshwanetse o ye teng.

Bapagami ba amega ka gonne tshwanetse ba patele madi a e leng gore a kwa godimo go na le gore ba patele madi a leng gore ba tlwaetswe go a patala.

Dibese di tsamaya go na le mo e leng gore tshwanetse di tsamaye di ema teng go na le mo e leng gore ga di tsenelele go fitlhelela teng gonne ba direla gore batho botlhe ba kgone go fitlha ko ba yang teng ka nako ga gona di tla tsena metsi otlhe bese ntse e tsamaya gape go na le ditsela tse e leng gore ga di a siamela gore dibese di tsamaya.

Ditlhotlhwa tsa go dirisa bese di kwa tlase and e eo e ama motho ka gonne motho ga a kgone gore a dirise bese gobane ka bona lebaka e le gore ke la gore batho ba bona gore bese yone ga e tsamaya ga e tsamaye ka .

Nna ke fa dibese e nne lefela la go fitlha go robedi gonne nna go ya ka nna ke bona bese e siame thata fa motho a ya the ko tikologong e e leng gore e kgakala o tsamaya monate ka bese ebile bese e tsamaya iketlile o kgona go beya merwalo ya gago sentle mo teng ga bese o dula monate e tsamaya e ema gore ba ba tlhokang go dirisa mabenkele ba kgone go dirisa mabentlele.